Morogo o itsegeng thata mo ke nnang teng, o bidiwa spinach. Spinach-e se na le dikotla tse dintsi. Mme se thusa ba le bantsi. Se na le sekotla se se itsegeng thata se se tlhokegang se se bidiwang iron. Iron-e e ka thusa gore o nne le immunity kgotsa tshireletso mo matlhokong. Mme gape e 'ira gore thuse mo go.

Go ungwang dipanana, se ke se bonang ke gore go jala dipanana ga e se mmereko o montsi. Ka gonne disenyi ga di dintsi mo dipananeng.

Morogo o tshwana ka tamati o kgona go go o jala ka go reka sejalo ko marekelong kgotsa o tsa sejalo mo tamating e o o na leng yone mo mo lapeng. Go jala tamati ke tiro e botlhoho ka fa o ka jala tamati o tsenya sejalo mo mmung, o nna fela o se o nosetsa sejalo seo. Go fitlhelela mo bona setlharenyana se tswa mo mmung. Ke mo o ka simolola jaanong o bona maumo morogo wa tamati o nna fela o ntse o gola go fitlhelela o rojwa.

Rooibos-e e diriwa ka go tsa ditlhare le sethetho sa setlhare se se bidiwang aspalathus. Moo ditlhare tsa gao le sethetho di 'iriwa gore di omelele morago di a sedilwa. Mme ke ka moo re feleletsa re nnile le rooibos.

Molemo kgotsa melemo ya rooibos, e kolomaka mmele. Mme ka moo e ka 'ira gore pelo ya gago e itekanele. Mašole a mmele a itekanele le wena fela ka bo jotlhe o itekanele. Mala a gago a bereke sentle o sa nne le pipitlelo ya mala. Ke ka moo Rooibos-e e ka go thusa mo boitekanelong jwa gago.

Dikgwetlho tse balemirui ba Rooibos ba lebaganeng le tsone ke maemo a bosa. Maemo a bosa ka matsatsing a a tlhakatlhakane. Mme jaanong gape le seemo sa mmu le šone ga se tlhole se tshwana jaaka pele. Mme ka mo se se ama peo ya setlhare sa Rooibos. Balemirui ba tlile ka ditharabololo kago o na le se ba se bitsang botanical farming. Mme ka moo se thusa thata.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemimerui ba maungo ba lebaganeng le tsone, ke seemo kgotsa maemo a loapi. Mme gape le seemo sa bosa. Pula ga e sa tlhole ena jaaka phele. Mme jaanong se ama maungo a. Ke šone nngwe ya dikgwetlho sa balemimerui.

Maungo a dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng matsatsi a mo sešweng. Matsatsi a re bona frozen vegetables kgotsa frozen fruits. Moo ba omeletsa maungo gore o kgone go a berekisa ka nako e o batlang ka yone. Gore a nne a itekanetse sebaka se se telele. Gape le ba tsenya mo di-can-eng.

Leungo le ke ka buang ka lone le ke reng le jewa thata mo lefatsheng ke panana. Ka gonne panana e na le dikotla tse dintsi. Mme gape jaaka ke ne ka bua ke re, panana ga e thata go e jala. Mme gape panana o kgona go e jala jara yotlhe. Ga e tshwane jaaka gongwe di-strawberry tse eleng gore di jaduwa ka nako e rileng mo jareng.

Merogo e lengwang thata mo lefatsheng lotlhe ya ntlha ke matapole. Matapole a berekisiwa thata. A dirisiwa thata mo go apeeng mo matlong a mantsi-ntsi. Gape tse or morogo o latelang ke tamati. Tamati e berekisiwa thata, e dirisiwa thata mo go apeeng le yone. Re tlhola re dira di-gravy. Re dira dilo tse dintsi-ntsi ka yone, re ya apaa go tshwana le.

Dithoro le mabele di na le seabe se se ntsi mo temothuong. Ka gonne se tshameka karolo, di tshameka karolo e tona mo dijong tsa malapa. Bogolosegolo jang ba-Tswana. Ba-Tswana ke batho le mabele mo ditirong ba berekisa mabele go dira bojalwa. Mme gape fa o le mo-Tswana o re ga o je mabele, batho ba go makalela.